Olwam uluvo luthi akufani kunokuhlala ungafumani nto ngomhlaba owakhulela kuwo, owashiya amangcwaba ookhokho bakho, kodwa ezinye sisenesikhalo. Xa kungalungiswa ezinye izinto singajabula because akufani nokungafumani nto, nangendlela abakhutshwa ngayo kwimihlaba yabo. Akufani ngoba kukho into abazoyifumana emveni kokuxuthelwa imihlaba yabo ngendlela engekho rayithi.

Siye sithengwe ngabanini venkile abaneevenkile ezinkulu, nabanini venkile abaneevenkile ezincinane zasekuhlaleni, nabantu basekuhlaleni abazithengisela kwiirenki nabazithengisela ezindleleni.

Ndiye ndabona umehluko omkhulu ekuthengiseni ii-jam because zithengwa ziivenkile ezinkulu nezi venkile zasekuhlaleni. Umehluko mkhulu kakhulu ngoba abathengisa iivenkile ezinkulu abathengisa ezivenkileni ezinkulu nezivenkileni ezincinane bathenga iipesika baphinde bathenge ezi jam.

Funeka ube nolwazi ngokwezolimo, ube namaphepha atshoyo uba uyenzile i-agriculture okanye iinto ezidibene nokufama. Nendawo oyikhethileyo ozotyala kuyo ihambe iyohlola ibe yindawo evumelekileyo yokutyala.

Kwahluka ngamazimba ofuna ukuwatyala. Ixesha elilungileyo lokutyala lixesha lentwasahlobo apho iimvula zina ngamandla, iziqhamo zakho zizoqala ukukhula kakuhle. Intwasahlobo lilo ixesha elilungele ukuba mawutyale.

Unikwa zonke iinkcukacha ekumele uzazi, unikwa iminyango emawunkqonkqoze kuyo, unikwa indlela yokwenza, uboniswa nendlela yokuqala, uboniswa nokuthi uqala phi uphinde futhi xa uxakekile uphinde futhi wenze kanjani. Unikwa yonke into ofuneka uyazile, uboniswe nendlela yokuvula amathuba okuthengisa, unikwe neendawo zokuyothengisa. Uboniswa yonke into ofuneka uyazile.

Umthetho waseSouth Africa bonke abantu abasebenzayo banamalungelo. Nabasebenzi basefama banamalungelo okufumana iindawo zokuhlala ezilungele umntu makahlale kuzo. Nabo banamalungelo afanayo nabantu abasebenza amadolophini. Indawo yokuhlala ibalulekile, nendlela yokusebenza, nezinto nendawo abasebenzela kuyo nayo ibalulekile. Funeke nabo besendaweni ekhuselekileyo, nendawo yokuhlala ibe yindawo ekhuselekileyo nayo ngoba nabo banamalungelo njengabanye abasebenzi abangasebenziyo emafana.

Kungokuba, kungokuba ezi nkonkxa zenzelwe ukuba mazilondoloze oku kudla zingaphakathi, yile nto zihlala ixesha elide zingakhange zibole. Kungenxa yesilondolozi esiye sinkonkxwe.

Okokuqala, usapho lona kuqala aluzulamba, luza kuba nento yokutya. Luphinde lukwazi uthengisa luthengisele iivenkile ezinkulu nezincinane nabantu bokuhlala, bakwazi uzenzela imali, nabo bakwazi ukuphila ngemali abayifumana ngeziqhamo abazithengisayo.

Kungokuba abantu abadala abaninzi abasekho nolutsha lethu alusekho emakhaya seluhlala ezidolophini ngenxa yokufuna imisebenzi. Ngoku amasimi ashiyeka engenamgcini okanye engenamntu wokuwanaka, ngoba abantu abadala abasakwazi ukuzenzela izinto. Yile nto amasimi amanintsi engesenabantu.

Okokuqala, kukuqala ngokuthengisa iinkukhu, ufuye iinkomo. Iinkomo uzokwazi ukuthengisa amasi uthengise, ukwazi ukwenza neetshizi. Uthengisele amashishini amaqanda aphuma ezinkukhwini, nezinye izityalo ozokwazi uzityala then uzithengisele amashishini like ootamati, amazambane, zonke izityalo nje ezifunekayo emashophu athengisa ukutya.

Ukwenzela zikwazi ukuhlala ixesha elide futhi xa uphinde futhi uzihambisa emashophu ezindaweni eziodwe kuzo zingakhawulezi zibole. Uphinde futhi ukwenzela uba zingakhawulezi zibole zenze, zikhoze ii-deseases ezizovele zibolise ezinye, ezinye zazo. And futhi ukuzigcina zii-fresh zingaboli futhi.

Eyona mifuno elungele imozulu yasentwasahlobo yitamati, upelepele, i-cucumber, nombona oyi-sweetcorn.

Ukufuya iinkukhu kunenzuzo enkulu kakhulu. Okukuqala, iinkukhu zikhula ngokukhawuleza kwaye zingathengiswa ukuze kufumaneke ingeniso. Okwesibini, zivelisa amaqanda angasetyenziswa ekhaya okanye athengiswe ukuze kuphuculwe ubomi bosapho. Okwesithathu, inkukhu ayifuni ndawo enkulu, into leyo eyenza kube lula ukuzifuyela emakhaya. Kwakhona ukufuya iinkukhu kunceda ekudaleni imisebenzi yasemakhaya kwaye kunciphisa indlala xa abantu bezifuyele ukutya kwabo.

Imfuyo idlala indima ebalulekileyo kuqoqosho lwasezilalini. Abantu abaninzi basezilalini baxhomekeke kwimfuyo njengomthombo wokutya, njengenyama, ubisi namaqanda. Imfuyo ikwabanceda ngeengenelo zeemali xa bethengise izilwanyana okanye iimveliso zazo. Ukufuya izilwanyana kufaka isandla ekudaleni imisebenzi, kuquka ukuthengisa, ukulungiselela ukutya kwezilwanyana kunye nokuthengisa iimveliso zazo. Ngaphezu koko imfuyo ingasetyenziswa njengendawo yotyalomali kwaye inceda ekuphuculeni ubomi babantu basezilalini.

Kungenxa yezinto abazivayo ngabantu abasuka uphangela emafama, indlela abaphetheke ngayo nangendlela bengahlonitshwa ngayo nangendlela abangaphathekanga njengabanye abasebenzi abasebenza amadolophini. Yile nto abazali bengayiququzeleli into yabantwana ukuthi bayosebenza emafama ngoba emafama ucinzelelo lusekhona luninzi kakhulu. Kusekuninzi ekusafuneka uba kutshintshwe, indlela yokuhlala, indlela abaphatheke ngayo nemali abayirholiswayo. Abaphathekanga njengabanye abasebenzi, iseninzi into esafuna ukutshintshwa. Yile nto abazali bengabaququseli abantwana babo kungenxa yezitori ezininzi ezivakalayo ezenzeka emafama, ezisenzeka nanamhlanje noba sesifumene inkululeko.

Kungokuba awufuni kumosha ixesha lakho, ungafuni nokumosha izityalo zakho. Ngoba if zange uwutshekhe umhlaba kungenzeka uba izityalo zingafa, zingakhuli, kungenzeki le nto ubuyifuna, ube umoshe izityalo ezininzi. Kubalulekile ukuba uwazi umhlaba ukuthi unjani.